Ha ke utlwisisi hore na tjhelete ya ka etswa jwang bankeng, fela re sa dumellana ke sa sign-a, di dipampiri tsa hore tjhelete ya ka e tla tswa bankeng. Ho bonahalang hore bona ke bonwenwe, motho enwa wa nja wa banka. Tharollo ke hore re ngolle manager-a kapo a bitswe ha eba o haufinyana, mme a tlo rarolla bothata bonana. Ho seng jwalo ke tla ya ho ba molao ba baholo, ke lo ba jwetsa hore ka nnete banka ena e ja batho, and-e ke tla etsa lengolo ke hlahe di-television-eng. Ke, Ke bontshe ka ha banka ena e jang batho ka teng. Ha e thabisi ho hang, ke kopa tjhelete yaka e kgutlele bankeng hona jwale.

Ha le bula banka ya bo, ya stovel-e bankeng , ho tlo hlokahala mabitso a lona a felletse le difane. Le dibukana kaofela tsa lona tsa boitsebiso. Ho tlo hlokahala hore le sign-e fatshe le ngole hore, tjhelete ena e le e behang mona ke ya eng. Mme le lengole le hore na, le sign-e le hore na, le batla e tswe neng. E se ka ba ya ntshwa ke motho a le mong, mme e ntshwe ke ka, ke o feng kapo le kgethe hore na e tla ntshwa ke o feng, ka nako e feng.

Moreki ha ka dula nako e telele, mme account-o ya hae e salletse morao a sa latele kapo hona ho, ho batla dipatlisiso ka yona. O tla kena mathateng hoba, banka e tla ja tjhelete ya hae, ho ya ka mora nako e itseng. And-e ha ana , ha ana tokelo ya hore a ka qosa banka hoba e tlabe e sign-nwe fatshe hore ka mora nako e itseng, banka e tla inkela tjhelete eno. Mme ha a ka ya ka mora nako eno e neng e behilwe, ha ana fumana tjhelete ya hae. And-e e tlaba mathata, banka e ja batho. Kganthe ha e je batho, e le nako eno e neng e behilwe hore tjhelete ya hae a tla e fumana, nako eno e fihla.

Ke ile ka reka koloi lebenkeleng, mme ka mora kgwedi tse pedi, ya mpha mathata ke le tseleng e yang Porchestroom. E lare ha ke ntse ke tsamaya ka koloi ya ka, ka fumana hore koloi ena ya ka, e na le bothata sa boneng hore na bothata ba eng. E ila ema ka hara tsela, mme ke le ka kopa batho ba makoloi ba fetang ka tsela hore ba ba ntjhebise bothata bona ke eng. Empa ba seke ba fumana bothata bona. Ka mora nako ho ile hwa feta e nngwe koloi, ka fumana hore motho enwa a mpontsha, a re ke leshala le shweleng. Jwale ne ke kopa ho kenya kopo ho batho ba insurance, ke ba botse hore na ba ka kgona ho nthusa ka bothata bona bo ke tobaneng le bona hona jwale.

Ke lakatsa ho tsetela tjhelete yaka account-ong ya polokeho, ya ditswala tse ntle haholo, tse ke di hlokometseng bankeng enana. Ho nka ratang ho o tseba, nka rata ho botsa manager-a ke mmotse hore na, banka ena e sebetsa jwang? Ditswala tsa teng na di tsamaya jwang? Mohlala, ha ke kentse makgolo, lekgolo, ke tsebe hore na ka kgwedi e tla tsamaya jwang? Kapo ha ke kentse makgolo a mabedi ke tsebe hore ka kgwedi na e tla tsamaya jwang. Ke a tshepa hore manager-a tla kgona hore a ntlhalosetse hantle. Ke tle ke tsebe ho kenya tjhelete ya ka bankeng, mme re ngole fatshe.

Account-o ya ho hlahloba, ke mofuta wa account-o ya banka e o dumellang ho beha tjhelete. Ho e ntsha le ho tsamaisa, di tshebedisano tsa ditjhelete tsa letsatsi le letsatsi. Ena ke tsela e o e sebetsang ka yona, ho beha tjhelete. O ka beha tjhelete account-ong ka tjhelete dikgao, ditjhelete tse kenang ka dikoloto, kapa phetisetso ya motlakase. O ntsha tjhelete, o ka ntsha tjhelete ka ditsela tsena, ho ngola dikgao.

Ho fetisetsa tjhelete ho tloha account-ong e ngwe ho ya ho e ngwe, ke tshebetso e bonolo. Empa mehato e tiiseditse ka mokgwa oo o kgethang, ka tlasa ke, ke ditsela tse tlwaelehileng ka ho fetisisa, tsa ho fetisa tjhelete. Phetisetso pakeng tsa dibanka, banka e tshwanang, kena ho account ya hao, banka internet-eng kapa sebedisa sa mohala. Kgetha kgetho ya transfer kapa transfer funds. Kgetha from account le to account. Kenya tjhelete eo o batlang ho fetisa. Hlahloba dintlha ebe ho tlisa pheteletso, phetisetso pakeng tsa di banka, dibanka tse fapaneng. Ho sebedisa banking ya internet, kena account-ong ya hao, banka internet-eng.

Nka lakatsa ho tseba haholo ka tabeng ena ya di-beneficiary tje ka ha ke le motho a keneng di-insurance. Ke kentse batho ba bahlano jwale ho tlile batho ba heso ba tswang hae, mme ba bararo. So ke ne ke lakatsa ho tseba hore na batho bana ba bararo nka kgona jwang hore le bona ke ba kenyelletse ho di-beneficiary tsena, tse ke se ke di entse. Na ebe ke taba e ka kgonahalang eo? Mme e tla batla tjhelete? Ha eba hole jwalo, ke tla kopa di hlalosetso ka yona hore na ke tsebe hore, nka nka etsa jwang? Ke kgone hore le bona ba kene hona mono. Ho ba e ntse e le batho ba leloko la rona le bona.